U tshi nga to zwi amba zwavhuḓi zwa vhukuma ndi zwa uri data dzi khou konḓa nga maanḓa ende thengo ya dzo i nṱhesa nga maanḓa mara fhano Afurika Tshipembe ri takalela uri zwi huna hu na hu na zwiṅwe zwithu zwa khwine zwine zwi nga ḓo u thusa u fana na u hola heneyo tshelede ya ya three seventhi ya ya ya ya ya vhaswa vha sa shumiho. Ndi vhona ungari ndi inwe ya ya ya tshelede ine ya nga u thusa uri u kone u renga data dza ṅwedzi woṱhe dzine dza ḓo thusa uri u kone u nyagana na mushumo kha inthanethe.

U ḓura ha data izwi zwi zwi khou kwama nga mannḓa matshilo a vhathu nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri vhathu vhanzhi ano maḓuvha ri shumisesa inthanethe. Inthanethe ndi yone ine ya vha uri i khou leludza zwithu zwinzhi ndi hone hune ra kona u wana hone mishumo kana dzi dzi dzi poso dzo bvaho dza mishumo ri dzi wana kha inthanethe. Zwino u ḓo wana uri data dzi khou ḓura lune u khou balelwa na u kona u apuḽaya hoyo mushumo zwino u a kona u zwi vhona uri hu na vhuleme nyana zwi tshi ḓa kha mafhungo a data ende nga maanḓa arali u sa u sa shumi ee.

Data dzine muthu anga kona u dzi swikelela ndi dzedzi dza kha vodacom dza one rannda ine ya vha uri ivha i kho ni fha one gig ya ḓuvha ḽithihi. Ndi yone ine ya vha uri i khou kona u thusa rine vhaswa uri ri kone u wana data nyana dzo dzo dzine wa nga kona u dzi shumisa nga nga nga nga ḓuvha ee ndi vhona ungari ndi yone nḓila yo leluwaho nga maanḓa zwi tshi ḓa kha mafhungo o kona u swikelela data.

Nṋe ndi vhona ungari theḽemedisini i nga i a thusa badi ngori vha nga sedzulusa huna vhathu vhane vha vhori vha dzulela kule na na na na na zwibadela kana vhuongelo. Zwino u ḓo wanulusa uri hoyu muthu a tshi sala a tshi yo wana dzilafho kana a tshi nyaga uri a yo u dzhia mushonga zwi vha zwo thoma zwa mu zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa a zwo ngo mu lelutshela na luthihi. Ivha yo tou thoma ya tovha mushumo kana vho uri hoyu muthu uvha a tshi khou ṱangana na tshelede ya uri a ye hafho fhethu uri a ye u dzhia hezwi zwithu zwo kana a wane dzilafho, zwino he theḽemedisini i a kona u thusa vhathu vha re kule nga maanḓa nṋe ndi vhona i ya ndeme nga maanḓa.

Nṋe hovhu vhuṱali ha maitele ha AI u amba ngoho zwa vhukuma vhu khou thusa ngori u a kona u ita risetshe ya vhuḓi nga maanḓa nga nga nga nga nga nga nga hei AI, i na zwithu zwinzhi zwine ha vha uri yo faresa inifomesheni ya zwithu zwinzhi nga maanḓa. Zwino ndi vhona ungari u ya no ya miṅwahani i ḓahoyi, arali ya nga ita nga nḓila ine ya khou zwi itisa ngayo zwino zwithu zwinzhi zwi ḓo leluwa hu tshi ya phanḓa. Zwithu zwinzhi zwi ḓo leluwa u tshi ya phanḓa nṋe ndi kho vhona i right nga maanḓa ngori hoṱhe hoṱhe i kho shuma i nthu kha dzi dzi Whatsapp u tshi shumisa dzi Whatsapp ihone kha dzi Facebook ri tshi ri a i shumisa zwino u ḓo wana uri zwithu zwo no leluwesa nga maanḓa kushumele kwa yo ku ku ku kwo luga nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona ungari hezwi zwithu ndi zwa ndeme nga maanḓa ngori arali u tshi khou nyaga uri hu dzhene kha dzi website wa wana uri luambo lwau aluho hanefho lune lwavha uri lu khou kona u tikedza zwi tshi ḓa kha ku pfesesele. U wana uri tshiṅwe tshifhinga wa wana wo xela mara arali zwa ri zwi tshi vho ya phanḓa wa wana hu tshi vho pangiwa na luambo lwawu u a kona u pfhesesa zwithu zwavhuḓi. Zwino nṋe ndi vhona ungari ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vha shumise vha shumise uri hu ambiwe dzinyambo dzoṱhe kana hu vhe na dzi nyambo dzoṱhe zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzi website uri muthu muṅwe na muṅwe ane avha uri ndi wa Afrika Tshipembe a kone u to tshuza uri ene u u u amba luambo lufhio lune a nga kona u lu pfesesa zwavhuḓi zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzi website, ndaa.

Nṋe ndi vhona ungari muthu a sathu vula siatari ḽawe ḽa ḽa ḽa ḽa ḽa ḽa ḽa ḽa ḽa ḽa ḽa bisinese hu tea uvha na fhethu hune ha vha uri ho ṅwaliwa milayo uri muthu a ḓivhe na dzi pfhanelo dzawe sa murengi uri a tshi khou renga tshithu tsho imaho nga uri u tea u vha na pfhanelo dzifhio nahone u tea u tovhedza zwifhio. Ndi vhona ungari ndi iṅwe nḓila ine ya vha uri i nga leludza badi zwithu ngauri vhathu vha soko to dzhia zwithu kana vha sokou renga zwithu vha sina dzipfhanelo no ḓivha na zwa uri zwithu zwi khou tshimbilisa hani mara arali ndo kona u vula siatari so ḽa ḽa ḽa ḽa ḽa ḽa bisinese yanga ha dovha havha na fhethu hune ha vha uri muthu wa murengi u tea u dzhena hone ha thoma a pfha dzi pfhanelo dza uri zwithu zwa hafha noni zwi tshimbilisa hani ndi vhona ungari zwinga leludza badi hezwi zwithu.

Nṋe muzika une nda u funa ndi ndi tshingondo tshingondo ndi atshi funa nga maanḓa ndi dovha hafhu nda funa na amapiano ndi a funa na rnb na hip hop ndi dovha hafhu nda ḓi tovhedzela muzika wo nonga wari gai. Ndi yone mizika i ne ya vha uri ndi a i ḓivha ende ndi a i funa ha dovha havha na na mizika yo no nga dzi kwaito dzedzi ndi a i tovhela nga maanḓa mizika yo no nga dzi house.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa ngori arali muthu a na dzangalelo ḽa uri a kone u vhona matambwa a tshi khou sumbedziwa kana u tshi kho to a vhona nga maṱo awu mara fhedzi problem hu ndavha ya nyambo u sa koni u pfha uri afha fhethu hu khou ambiwa mini mara u tshi khou ḓitakalela nga nḓila ine zwithu zwa khou itiswa ngayo. Ndi vhona ungari ndi khwiṋe vha tshi kona u panga na tshivenḓa uri hezwi zwithu zwi kone u dzudzanyela zwavhuḓi na iwe muṋe ṋamusi zwi tshi khou itiwa u ya kona u vha na ku pfesesele kwo fhirisa musi u sa koni u pfha uri hu kho itea mini zwi ndi vhona ungari zwi ngavha zwithu zwa ndeme nga maanḓa arali vha tshi nga panga na tshivenḓa uri na musi zwi tshi khou tamba ḽi tambwa heḽo ḽi tshi khou tamba na iwe u pfe u tshi khou takala na na na na u ḓi khuza ee na na na u ri na u ḓi hudza nga luambo lwa hawu.

Luimbo lune nne nda lufuna nga maanḓa kana muzika u ne nda lu tshi thetshelesa nga maanḓa kha founu yanga ndi muzika wa venrap muzika wa venrap yi ndi ndi hoyu wa wa wa vho murepha vha venḓa, muthu ane nda mu funa nga maanḓa ndi mizo phyll ndi funa luṅwe luimbo lu no itiwa muthu wanga. Mizo phyll ndi muṅwe wa vhathu vhane nda mu takalela nga maanḓa ngauri u ndi a kona u u pfhesesa zwine a imba ngazwo ngori u a ḓi hudza nga maanḓa nga luvenḓa lwa hawe ende ndi kale nga maanḓa a kha muzika oyu muthu zwino ndi a pfha nga maanḓa ndi tshi ḓi hudza ngae ende ndi muṅwe wa muthu ane u a imba zwithu zwine nṋe na nṋe muṋe ndi a kona u zwi pfhesesa zwavhuḓi, muzika wawe u na u na luambo lunzhi kha tshitshavha vhathu vha tshitshavhani vha a kona u pfhesesa zwithu zwine u a swikelelaya muzika wawe mizo phyll, zwino ndi muṅwe wa muthu ane nda mu takalela nga maanḓa ende ndi a lidza ene nga maanḓa kha founu hafha.

Kanzhisa nga hafha hune nṋe nda dzula hone, ri shumisesa data dza Vodacom. Vodacom ndi yone ine ya vha uri i khwiṋe nga maanḓa ngo uri na netiweke ya hone i fara zwavhuḓi badi. U fhirisa hedzi dziṅwe dzi dzi dzi dzi dzi netiweke, dzo no nga vho Cellc, na dzi MTN, na dzi Telkom. Ari, netiweke dza hone a dzi fari zwavhuḓi.

Ee, hai dzi data dzi a ḓura, dzi data dzi a ḓura nga maanḓa arali u khou renga data dza ṅwedzi. U a kona u renga data dza vho ma three hundred and something, kana u fhirisa na heyo tshelede. Ri dzi ri dzi renga kha Voda app ndi hone hune ra dzhena hone ri tshi khou nyaga uri ri kone u wana data. Ri swikelele dzi data, mara dzone dzi a dzi a a dzi a dzi a dzula nga mannḓa nga uri dzi vha dzi nnzhi dzi vha dzi nnzhi. Zwino ro no ḓi zwi ḓowela ri a pfesesa uri ndi yone nḓila ine ra nga kona u shumisa ngayo data, zwi amba uri ri tea u badela heneyo tshelede uri ri kone u shumisa internet.

U ya nga ha nṋe ndi vhona ungari data dzine dza farea nga mannḓa, ndi dza telkom. Telkom a thi i shumisi mara ndi a kona u vhona vhathu vha tshi khou sumbedzisa uri data dza hone a dzi ḓuri, dzi fhasisa nga maanḓa. Ndi vhona ungari ndi dzone dza dza netiweke ine dzi a farea, ende dzi fhasisa a dzi ḓuri ufana na hedzi dziṅwe netiweke.

U ya nga ha nṋe ndi vhona ungari ho tea data dzi sa tshinyala nga uri vha ḓo wana uri vho dzi renga nga masheneloini, nga masheleni o imaho nga uri, ende dzi nnzhi. Zwino zwi dovha hafhu zwa vhavhesa nga maanḓa arali u tshi ḓivha uri dzi khou tshinyala matshelo, mara iwe u a zwi ḓivha uri u tshe na mushumo nadzo. Kana asi kalekale wo dzi renga ende wo dzi renga nga tshelede yo vhonalaho, kana i ne ya vha uri ndi ya nṱhesa. Ngavhe vha tshi to tendela muthu a tshi fhedzisa data dzawe, husina tshikhala tsho vheiwa uri dzi ḓo tshinyala lini.

Mobaiḽi data dzi thusa kha uri u wa kona u dzi shumisa hoṱhe hoṱhe. Ndi uri zwi amba uri ubva kha dzi didzhithala dzo vhonalaho, dzi internet, dzi Whatsapp, dzi Facebook. I shuma hoṱhe, mobaiḽi data dzi thusa zwe zwo zwino u a kona u, ndi vhona ungari ndi dzone dzine dza vha khwiṋe. Kha uri u kone u swikelela tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa vha u kho nyaga u tshi ita kha founu. Tshine tsha vha tshi khou ṱhoga data, nga uri ahuna hune a u dzheni arali u khou shumisa mobaiḽi data.

Nṋe phakhethe ine nda funa u i renga, ndi phakhethe ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe. Nga uri arali nda nga kona u renga data dza ṅwedzi, ndi a zwiḓivha na zwo uri dzi ḓo dzula u swikelela ṅwedzi utshi fhela. Kana na musi arali dza fhela, dzI ḓo vha dzi tshi khou fhela haningei kha vhege ya musi ṅwedzi u tshi khou yo fhela. Zwino ndi funa nga maanḓa u renga data dza phakhethe ya ṅwedzi.

Sa zwe nda ambisa zwone, nṋe muṋetshedzi wa mobile network a ne a ṋea ndeme ya khwiṋe ya data. Ndi vhona ungari ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi shumisa Voda app. Vodacom ndi yone ine nda i shumisesa nga maanḓa, zwino ndi vhona ungari ndi yone ine ya ntshumela badi. Nga uri nṋe ndi dzone data dzine nda vhona ungari dzi a laster kha nṋe, ende dzi a kona u shumiseya futhi a dzi mphi na problem. A hu swiki hune vha wana ṱhaṅwe ndo ima, ndi tshi khou nyanga u ita tshiṅwe tshithu kana, netiweke i tshi khou nṱhupha. Zwino ndi dzone data dzine nda dzi shumisa kana, netiweke ine nda i shumisa. Musi zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzi data, ndi vhona ungari Vodacom ndi yone ine nṋe nda nda pfa uri i ya mpfusha, ende ndi yone ino ntakadza.

Dzi khaedu dzine ravha nadzo kana thaidzo dzine ravha nadzo ri tshi renga data, ndi dza musi dzi tshi tshinyala. U tshinyala ha data ndi zwone zwithu zwine zwi a humisela muthu murahu. Ngavhe data dzi sa kaleliwa tshikhala tsha uri dzi ḓo tshinyala lini, ri tshi dzi shumisa waya waya u swika dzi tshi to fhela dzone dziṋe. Arali zwi amba uri ndo renga i one gigi, a i ngo tea u mbudza uri i ḓo expire kana i ḓo tshinyala nga nga nga ḽavhutanu kana hono fhela maḓuvha mararu. A ndi shumise i to fhela na musi hono fhela maḓuvha mararu, mara yo solanga yo yo fhela. Ndi vhona ungari ndi yone nḓila i yoṱhe ine, ya nga thusa nga maanḓa. Ndi dzone dzi khaedu dzine ra ṱangana nadzo nga maanḓa, u tshinyala ha dzi data ndi yone khaedu ine ra ṱangana nayo.

Ee, hai dzi promotion ndo no dzi shumisesa na dzi discount, ndo no dzi shumisesa nga uri vha ḓo wana tshiṅwe tshifhinga arali uri ndi kale u tshi khou renga dzi data. Zwa vho kombetshedza uri vha kone u fha na dzi promition, dzi promotion kana vha dovha vha ufha na dzi discount. Zwino ha, ndo no zwi shumisa.

Nṋe kanzhisa ndi renga data nga app, yanga ya bannga. Ndi hone hune nda renga hone data.

U fana na zwe nda fhindulisa zwone hafho murahu kha dzi mbudziso dzo fhiraho uri, u tshinyala ha data ndi zwone zwo no vhaisesa nga maanḓa dzi sathu fhela. Nga uri dzi data dzi tshi khou tshinyala dzi sathu fhela u, zwi to dovha zwa u kombetshedza uri u renge dziṅwe. Ende zwi khou dovha zwa u kombetshedza, u khou renga dziṅwe ngeno hu uri, wo vha u sathu fhedza hedziḽa dze vha u khou dzi shumisa, dzo ḓi to tshinyala. Zwino ndi zwone zwithu zwine zwi zwi a mbaisesa nga maanḓa kana zwi a ntsinyusa nga maanḓa, u tshi sedzulusa ara u tshi khou renga dzi data hedzinoni dza luṱingothendeleki.

Zwi vha zwa u bva kha uri u vhesa bizi nga maanḓa na founu naa. U fana na nṋe ngo to rali, ndi kone uri ndi kone u isa zwithu zwa business yanga kha kha kha kha puḽatifomo dzo no nga dzi Facebook na Whatsapp. Ndi tea uri ndi ye ndi poste business dzanga ndi dzi ise tshitshavhani uri vhathu vha dzi vhone. Zwino hezwo zwi vha zwi khou. Ndi kona u ḓivha na zwo uri data ndi tea u shumisa ngafhani kha ṅwedzi. Ndi vha ndo tshekana na thagethe yeyo, zwi amba uri ndi a kona u ḓivha na zwo uri nga ṅwedzi ndi renga data ngana. Dzi a kona uri dzi tshimbidze kana dzi tshidze u swikela ṅwedzi utshi fhela. Ndo sedzulusa mishumo ine nda vha ndi tshi khou ita nga founu.

Ee, tshithu tsho no ita uri mutevhe wa TV u vhe wo teaho ndi nga ndavha ya tshiṱori na vhatambi, nga nḓila ine vha kona u ḓisa mesedzhi kana mulaedza kha tshitshavha ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa vha uri zwi a mvumvusesa nga maanḓa hezwo arali u tshi khou tevhela tshiṱori kha TV, arali wa nga tou sedzulusa u fana na riṋe ri vhathu vhane ri a kona u vhonesa Muvhango nga maanḓa kha TV, hezwi ndi zwone zwithu zwine zwa zwi ita uri ri tevhelese nga maanḓa u pfha mulaedza une wa vha u tshi khou bva kha vhatambi vhane vha khou tamba hetsho tshiṱori.

Ee, zwithu zwine nda nga zwi shumisa kha dzi puḽatifomo dza dza dza vhuleludzi ndi dzi Facebook na dzi Whatsapp dzedzi, ndi dzone dzine nda nga kona u isa muzika wanga uri vhathu vha kone u pfha muzika wanga, vha ḓivhe uri nṋe ndi muthu ane nda vha uri ndi imba nga muzika wo imaho nga uri. ndi nga shumisa puḽatifomo dzo no nga dza Facebook, Instagram dzi TikTok dzedzi uri ndi ise dzi mishumo yanga na dzi vidio kana dzi nyimbo dzine vhathu vha ḓo kona u thetshelesa, vha ḓo kona u ḓivha na zwo ri nṋe ndi muthu o no imba ende ndi imba nyimbo dzi fhio.

Ee, app ine nda i sedza nga matsheloni ya nyanḓadzamafhungo ndi Facebook, Facebook ndi yone ine nda i sedza nga maanḓa nga matsheloni ndi tshi vuwa ngauri ri vhonesa mafhungo manzhi ane a khou itea shangoni, vha a shera kha dzi Facebook ngori Facebook i na dzi pheidzhi nnzhi kana masiaṱari a a Facebook a vha a manzhi lune vhathu vha kone u ḓisa zwithu zwavho na zwithu zwine zwa khou itea fhano ḽifhasini zwi vhigwa nga maanḓa kha Facebook ri a kona u ṱavhanya ra zwi vhona kana ri a zwi ḓivha.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano yo shandula nḓila nnzhi ngauri ndi a kona uri ndi ambe na dzi khonani dzanga na musi arali vha kule, u fana na mashaka ri a kona u sendelana mimesedzhi naho arali ri siho tsini na tsini mara muthu a fhedzisela a tshi khou kona u pfha kana u wana zwe nda mu sendela zwone, a vhuisa mulaedza murahu nga u ralo nga u ralo ra vha ri tshi khou tshilisana. Ndi zwone zwithu zwine ha vha uri ndo vhona u nga ri zwi leludza nga maanḓa kana u shandula matshilo ashu uri ri kone u amba na vhathu vhane vha vha kule na riṋe.

Platform ya nyanḓadzamafhungo ine ya nthusa nga maanḓa ndi Facebook na Whatsapp, hezwo zwithu ndi zwone zwine nda zwi shumisa ngori kha Facebook ndi a kona u anḓadza zwithu zwoṱhe zwe nda khou zwi ita, hu no uri dzi bisinese ndi a kona u dzi anḓadza kha siaṱari ḽa Facebook uri vhathu vha kone u vhona mishumo yanga. Whatsapp i ntakadza uri ndi a kona u amba na mashaka na dzikhonani na onoyo ane nda khou nyanga u swikelela u amba naye ndi a kona u amba naye nga Whatsapp ra fhedzisela ri tshi khou pfhesesana.

Ee, zwo no ḓi itea kha vhutshilo hanga mara hezwo nkhumisela murahu ngori thi, ndo vha ndi tshi khou balelwa u kona u u amba na dzi khonani na mashaka ngauri ndi yone nḓila ye ya vha yo khwinifhalesa nga maanḓa uri ndi kone u swikelela uri ndi kone u vhona avho vhathu na zwiṋepe muthu a kule u a kona u ntsendela naho hu uri ndi kale uri ro guma u vhonana, u a kona u vhona muthu ane ha vha uri ndi kale wo guma u mu vhona nga nga nga nga nga puḽatifomo hedzo, zwino ndi uri hu dzi litsha nda zwi vhona uri zwi khou nkhumisela badi murahu, ndi vho balelwa u kona u amba na vhathu vha mashaka na dzikhonani.

Eya, nyanḓadzamafhungo ya matshilisano i khwinisa nga maanḓa vhudavhidzani ngori vhathu vha kone u dzulela u vha vha khou amba tshifhinga tshoṱhe vha kone u dzula vha tshi khou amba tshifhinga tshoṱhe kha dzi Whatsapp na Facebook. Vha a kona u sendelana zwithu zwezwi zwine vha ḓo vha vha tshi khou zwi ṱoḓa u fana na zwiṋepe zwezwi u a kona uri muthu a kone u sendela zwinepe naho u kule nay, e zwino ndi vhona i yo yo yo yo yo yo khwinifhadza nga maanḓa matshilisano nga maanḓa.

Ee, hezwi zwithu ndi nga ri ndi a zwi linganisa nga nḓila yo imaho nga uri ngauri tshiṅwe tshifhinga u nga zwi sedzulusa kha kha kha dzi puḽatifomo hedzinoni dza dza nyanḓadzamafhungo zwi tshi ḓa kha matshilisano tshiṅwe tshifhinga vhathu vho ḓalesa u itesa dzi joke kana midavhi zwenezwi zwithu zwine zwa vho ri a si zwithu zwa vhukuma vha vha vha tshi khou tou ḓi tambela. Zwino u nga si tou zwi dzhia uri u ḓo tou vha serious ngori hu na zwithu zwine vhathu vha vha vha a tshi khou tou zwi ita ngori hedzo puḽatifomo dzo itela uri muthu a kone u u shera tshiṅwe na tshiṅwe, zwino wa wana uri vhaṅwe vhathu vha vha vha tshi khou tou tamba vha tshi khou nyanga u tou pfhukisa tshipiḓa lune zwi vha zwo fhambana nga maanḓa na zwithu zwine zwa vha zwi tshi khou itea kha matshilo a vhathu ḓuvha na ḓuvha.

Ee, mushumo une nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ya u ita kha vhutshilo hanga ḓuvha na ḓuvha ndi uri ndi kone u isa zwithu zwoṱhe zwine nda kho zwi ita tshitshavhani kana kha vhathu, nga maanḓesa nga bisinese ine nda ita ndi a kona uri ndi ndi ndi ndi zwi sherele vhathu kha kha kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano uri vhathu vha kone u vhona uri nṋe ndi vha ndi tshi khou vuwa ndi tshi khou ita mini ḓuvha na ḓuvha.